Ke ditlamelwana dife tsa pholo, tseo e leng gore di tlamelwa bogodi mo tokologo eng ya gago fa e le gore ga diyo ke ditlamelwana tsa pholo boitekanelo tse o naganang gore ba Lefapha la Pholo le Puso di ka di dira go ka thusa bagodi mo tikologong ya gago. Ke ditlamelwana tsa tse di leng ke ditlamelwana, tsa batlhokomedi ba batsofe diteng mo tikologong ya rena, ba dirise le gore ba dumele gore ba leloko ba tle gantsi gantsi go tseya diora le baagi ba bo bona.

A o bona gole botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bona kgotsa ba isiwe kwa ditlhong tse di tlhokomelang bagodi. Nnyaa ke bona gore bagodi ba tlhokomele ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi ka gonne bona ba ithutetse dilo tse. Ka gonne batho ba bagodi ke batho ba sa itekanelang ba dira dilo tse di sa siamang ba bangwe ba ba dira mefuta futa e farologaneng and-e kwa lefapha la boitlhokomelo ba ithutetse dilo tse ba kgona go itse gore ge motho a dira selo se se so ba mothusa jang.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe ke dife? Mme di farologana jang lese tota le seng boammaaruri. Go ba feel-isa ka lorato ba dire le nako ya go raloka le bona. Ke ba feel-isa ba seo ke ba feel-isa hantle ba felela lorato ba ba jesa le maungo a dikotla. Ba ba feel-isa e ba gae.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona jang malebana le go tsofala le go tlhokomela batsofe. E bopa maikutlo a rena ka lorato ka tlhompho kutlwelo botlhoko.

Go akanya gore lelapa le setšhaba di na le seabe sefe mo go tlameleng batsofe mme sona se farologana jalo le go ya ka dijo. Lelapa le setšhaba di na le seabe sa go tlhokomela batsofe ba ba fa lerato ba bafa dijo ba ba fa tlhompo. Di farologane tsa setso ba ne ba tlogela batho ba be ba sa ba ise ko magaeng a batsofe. Bane ba ba beya malapeng a bona ba sa ba tlhokomele.

Mo tikologong ya gago ke ditirelo dife tse di tlamelwang bagodi. Ke dijo tse ba fiwang tsona. Go na le dijo tse di fiwang tlhokomelo lorato, go tlhokomediwa, go tlhapisiwa go ka nako le nako.

Mafelo a a fiwang ba bagodi ke women's awareness, NGPO, lesedi la batho. Ba fiwa lerato dijo tlhokomelo, lefelo la go dula tseo di diriwa fela ga ona tšhelete e duelwang.

Ke akanya gore ke tsela e siameng go tlhokomela batsofe, ebile ba ka tokafadiwa ka go ka diragadiwa ka go tseiwa diriwa fa banka e mmele. Batsofe ba bantsi ba tlwaetswe go dira kwa malapeng. Ba ba ka kgonang go nako kwa tla e ba beilweng gona ba fiwe tetla gore ba itshireletse ba dire dilo. Ka gonne tsotlhe di ba fiwa tsona lerato le tlhompho le dijo le fa ba robalang teng.

Ke akanya gore phenšene ya puso yago tlhokomela batsofe e dira sentle. Ka gonne batsofe ba kgona go itlhokomela ka madi ao a fiwang ke puso. A kgona gore ba kgone go robala ba jele ka metlha le ka matsatsi. Ba ba leng gae ba palelang ke gore ba isiwe kwa go tshwanetseng go isiwa batsofe.

Go kry-a phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe. O ya le motsofe kwa tleliniking gore ke doctor a check-a lengwe le lengwe jalo la go isa kwa diphaposing tsa pension ya puso gore o tle o gore o tle o kry-e tšhelete ya go tlhokomela batsofe.

Ke akanya gore tšhelete ya phenšene ya batsofe. E dira gore kwa lapeng go sa siama, bantsi ba tlhokomela batsofe di mola e fitlhile nako ya gore motsofe a late tšhelete ya gago ya pension. Ka ntle le seo a late madi a ha ya pension ya batsofe, ka ntle le seo a ba go phela gole dintwa ka metseng ka gonne ka tšhelete eo ba batla gore motsofe a bafe tšhelete ya hae ya pension madi a hae a pension.

Motho o simolola go amogela madi a pension a nang dingwaga di le masome a mane sixty. Ke ka ntlha ya gore fa o ge setse motsofe a fitlhile dingwaga tseo ga sa kgona go dira sepe le ba ne ba dira mo ditirong ba dira fa ka sixty years ba ya go ikhutsa. Ga ba sa kgona sepe ba tsofetse go mengwaga ile le marapo ga sa dumela, ka ntlha ya gore ba tlhope dingwaga tseo.